Mutlangi wa bolo ya milenge loyi mina ndzi n'wi tsakelaka i Percy Tau. Mutlangi loyi ni n'wi tsakela ku wa ni tsakisa matlangelo ya yena ene, wa tinyiketela eku tlangeni ka yena ka bolo. U tlanga bolo yo tsakisa swinene.

Ku nghenelela ka vaakatiko hinkwavo ku ya hi malembe eka timhaka ta mitlangu swi na mbuyelo wihi eka vana lavatsongo? Swi na mbuyelo wa ku va humaka swilo swo tala swa swidzidziharisi va va va na vanhu lava va va tlhogomela mhaka va ti nyiketela eka mitlangu leyi nga ta va na vumundzuku lebyinene eka vutomi bya vona.

Khombo ro tlanga mitlangu hi selulafoni ya mina hi leri ra ku ri vatlangi lava ndzi tlangaka na vona a ndzi va ndzi nga ri ku va tiveni. Rin'wani khombo i ku va ku tlanga hikuva u koxiwa mali eka selulafoni na ku inthanete kumbe Wi-Fi system yi va yi ri hansi loko kumbexana gezi ro tshuka ri fambile.

Vatlangi va mina ma swi vona ku ri hi hlangane na nhlohletelo.

Namuntlha i siku lerikulu eka hina. Hi langutane na ntlhontlho wo tika kambe, kule hi le kule hi le ndzhaku. Laha hi sukaka kona ka tika ku ze hi hi fika lani, i matimba ma hina na vuswikoti. A hi swi tirhiseni ku hi fika emakumukumu hi wina ntlangu lowuwani.

Mitlangu yi antswisa njhani vuhlayiseki bya wena bya ntshamisano hi tlhelo ra vunghana? Mitlangu yi antswisa hi tlhelo ri kulu. U hlangana na vanhu lava u nga va tivi, i tiva va ku dyondzisa swin'wana a wu nga swi tivi, vanhu va tinxakaxaka ta ku hambanahambana.

Ntlangu lowu mina ni wu rhandzaka swinene i ntlangu wa bolo ya milenge. Ntlangu lowu ndzi wu rhandza swinene ene kambe ndzi rhandza ku wu landzelerisa. Na le ntlangwini wa xitediyamu, ndzi na ku ya na ku vona.

Ntlangu wa milenge ya bolo i ntlangu wo tsakisa swinene, i ntlangu lowu wu tsakelaka hi vanhu va ku tala, i ntlangu lowu wu nyungubyisaka. Ntlangu lowu u nga tshama kwini na kwini u wu langutisa kumbe na wena u wu tlanga i tiolola miri wa wena.

Munhu loko a lava ku ya tlanga ntlangu wa milenge ya bolo, u ti lulamisela hi leswi landzelaku, hi ku pfuka nampundzu a tsutsuma, a va kambe na swo tlanga swa le milengeni, na masokisi, na swo mbala swo pfumeleriwa ku tlanga ntlangu wa bolo ya milenge

Xipano xa ntlangu ya bolo ya milenge lexi mina ni xi tsakelaka i xa Orlando Pirates. Xipano lexiwani na xi rhandza swinene, xi hlawulekile hi ku tshama xi karhi xi wina.

Mintlhontlho leyi yi nga kona eka mitlangu leyi vanhu va hakelaka mali ku ya yi langutisa i ya mitlangu wa bolo ya milenge. Vanhu va hakela mali ku ya ku ya vona ntlangu lowu wa bolo ya milenge e stadium, loko ti-team-i kumbe swipano swi ri ku tlangeni.

Swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava swi vuyerisa ikhonomi ya laha kaya hikuva vanhu va suka ematikweni ya le kule na timali ta vona va ta va ta tshama laha eka tiko ra hina, na ku xava swixavaxavani na ku vona tiko ra hina. Leswi swi nghenisa mali eka tiko ra hina.

Vakulu va vatswari va byela vana va vona switori le swa ku va lemukisa ku ku na swilo swin'wana na ku va pfuna eka ku ndlandlamuxa miehleketo ya vona.

Mbuyelo bya ikhonomi bya ku va na mitlangu ya matiko ya misava eAfrika-Dzonga, i ku va vanhu va le kule va misava ya le handle va tisa mali ya vona eka tiko leri ra hina ra Afrika-Dzonga.

Xipano xa Afrika-Dzonga xa mitlangu lexi mina ni xi tsakelaka i xipano xa Orlando Pirates. Xipano lexiwani xi ndzi tsakisa swinene, i xipano xa bolo ya milenge.

Loko a no va na nkateko wo ya eka ntlangu wa xipano xa mitlangu xa Afrika-Dzonga. Xipanu lexi ni xi tsakelaka ntlangu wa kona a ku ta va ku ri wa Orlando Pirates-e loko wu kha wu phikizana na Kaizer Chiefs-i eka Soweto derby. Ntlangu lowu wu ni nyanyula hi matimba swinene.

A ndzi ta lava ku tiva ku ri i yini lexi xi n'wi hlohletelaka ku ri a tlanga hi matimba na ku ti nyiketela eka ntlangu wa yena wa bolo?

Ndzi ndzi tsakela ku tlanga mitlangu na van'wana eka inthanete hikuva leswiwa swi na nhlohletelo wa ku va mi va mi ri na mphikizano. Ene swa nyanyula ku tlanga na vanhu van'wani, u ta dyondza swin'wana eka vona. Ku tlula loko munhu a tlanga a ri nexe a ri wexe eka inthanete.

Mfumo hi wona wu nga na matimba wa ku seketela ku ri bolo ya milenge eka vavasati eAfrika-Dzonga wu kula. Mfumo wu fanele wu sungula ku tlanga ti-tournament-e eswikolweni na le makaya na le makayana le makaya ya vavasati ku va na ti-tournament ku hlohletelo vavasati ku ri va tlanga bolo ya milenge.

Mitlangu yi pfuna ku ri hi hlangana na vanhu vo hambana. Bolo na yona ya milenge ya hlohletelo ku ri hi hlangana na vanhu vo hambana vo huma eka mindhavuko yo hambana. Leswi swi hlohletelo ku kombisa ku ri ha fana kambe hi lo hambana hi tindzimi na maendlelo ya swilo.

Mitlangu yi hlohletela ku ri vanhu van'wani va tirhisana na van'wani. Va nga tsakeli ku tirha va ri voxe hikuva entlangwini mi tirhisana hinkwenu, a ku tirhi munhu wun'we. Ntlangu wu endla ku ri mi tlanga hi ntlangu mi hlanganile, mi tirhisana ku hlohletelo na ku fikelela xikongomelo xo karhi.

Xipano xa Banyana Banyana xa wu kuma xixima lowu faneleke hi ku ri vanhu va sapota va ya va ya vona na loko yi tlanga, va swi tiva ku xipano xa Banyana Banyana xi tlanga kahle loko xi tlanga na matiko ya misava.

Timavuri i xiphemu xa vuhungasi lebyi byi tlangiwaka ngopfu hi rimbewu ra xinuna. Timawula timavuri ti dyondzisa leswaku munhu a kota ku aim-a ku u ya kwini na ku balansa.

Khirikhete i ntlangu lowukulu lowu landzeleriwaka swinene eAfrika-Dzonga. Ntlangu lowu na mina ni wun'wana lo yi ndzi rhandzaka ku wu landzelela hikuva i ntlangu wo tsakisa swinene.

Swiendlakalo swa muxaka swa mitlangu leswi ndzi nga rhandzaka ku swi vona endhawini ya ka hina, i mitlangu ya khirikhete, na ku mitlangu wa bolo ya milenge, na volley ball for vavasati kumbe rimbewu ra xisati.

Tipulatifomo leti mina ndzi ti tivaka letinene to dyondzisa eka inthanete i pulatifomo yo fana na YouTube masiku lama na TikTok na yona ya pfumelela ku va munhu a kota ku nyika ti ku ku dyondzisa eka yona.

I ku va ku Afrika-Dzonga yi tirhisana na vanhu lava va tshamaku eka muganga ya vona na ku pfuna na ku aka na ti-centre va kota ku tirhisa miganga ya vona kumbe misava leyi va tshamaka eka yona ku yi ta va na mbuyelo eka ikhonomi.

Switirhisiwa leswi vanhu va ti ololaka hi swona i ku fana na michini leyi vanhu yi nga le kona ya ku tsutsuma na tinsimbi to tlakulela.

Leswi ku laveka mapatu kumbe na ndhawu leyi nga na mapatu ya kahle na tikhamera leti ti nga ta kota ku teka mitlangu leyiwani.

Ina swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava swa pfuneta ku antswisa ndlela leyi matiko man'wana ma langutisa ku Afrika- Dzonga hi yona hikuva yi kota ku rhurhela mitlangu leyiwani vanhu va tsaka va kota ku na ku tiva na ku twisisa ku ri Afrika-Dzonga i tiko ra njhani.

Ntlangu lowu tekeriwaka enhlokweni eka swikolo swa le makaya i ntlangu wa bolo lowuwani hikuva vanhu vo tala va wu seketela.

Suzan ma customer ma yena a nga ma kuma eka swihangalasamahungu na ku va sungula a va twisa lavantshwa ku ri yena magwinya ya yena ya nandziha ka ma nandziha njhani na ti-price ta kona va sungula va swi twa hi kona leswi swi ta n'wi pfuna ku ndlandlamuxa ku kuma ti-customer leti yena a ti lavaka.

Mbuyelo wa nkarhi wo leha bya ikhonomi bya swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava ya Afrika-Dzonga hi wihi hi lowu i mintirho ku va ku ri na mintirho leyi tumbulukaka ku va na ku vanhu va ta van'wani va ta tsakela ku tshama laha Afrika-Dzonga hi ku vona ku saseka ka tiko ra hina.

Swihoxo swa lunghisiwa ndzi dyondze ku ri swihoxo swa lunghisiwa na ku teka ku eka swilo swo tala.

Phurogireme leyi a yi ri kona ya mitlangu a ku ri na program ya mitlangu ya bolo lava vanhu va vafana vanhu va le mugangeni a va phikizana hi mitlangu wa bolo ku wina price yo karhi leswiwani a swi nyanyule muganga wa ka hina swinene.

Hi yihi mintlhlontlho leyi miganga ya le makaya yi langutaneke na yona eku vuyeriweni eka swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava? I ku va vanhu ku va ku ri na mintirho ku va ku ri na vanhu vantshwa va tisaka mintirho na mali loko va ta va kuma na ku tshama.

Nkoka wo va va xikolo va endla swa mitlangu i nkoka wu kulu hikuva leswi ku na vanhu lava nga na tinyiko ta mitlangu ku va va kota ku humelerisa milorho ya vona kumbe career ya vona eka swa mitlangu.

ti-campaign ta swadyondzo ta mitlangu hi leti pfunaka vana vatsongo lava lavaka ku humelerisa milorho ya vona hi timhaka ta mitlangu lava nga na tinyiko to karhi.

Leswi swi endla rihanyo ra vantshwa ri va khumba hi ku va rihanyo ra vona ri tshama ri hlayisekile swinene.

Ndza pfumela leswaku ndza pfumela leswaku vana vo tala lava nga na talenta yo kota swa mitlangu va tala ku va va nga tirhi kahle eka swa tidyondzo leswiwani hikuva va endla ku ri ka minkarhi yo tala va ti nyiketela ka titalenta ta vona ku tlula eka swa tidyondzo and leswi swi endla na ku va kota ku humelela hi talenta hi vona hayi hi swa tidyondzo.

Switirhisiwa swa ntlangu wa bolo i bolo kambe na swo mbala emilengeni na mpahla ya kona leswi swi na nkoka hikuva swi hlohlotelo na vana ku ri va tinyiketela ka mitlangu wa bolo.

Leswi swi va pfunile swinene na ku vanhu va kote ku tiva hi swa ndhavuko ya van'wani na ku tiva mahanyelo ya vana van'wani kusuka eka mindhavuko yo hambana na mambalelo swakudya na timbulavulo.

Yi pfuna hi ka mhaka ya ya vutiolori ya pfuna swinene yi pfuna na ku munhu i ku n'wi dyondzisa ku kota ku ti nyiketela loko munhu a endla xilo xo karhi.

mhaka ya mitlangu emugangeni ya pfuna yi pfuna ku sivela mhaka yo yiva hikuva vanhu va ku tala lavatsongo va ti nyiketela eka swa mitlangu.

Mfumo wu fane wu allocate budget yo karhi va thola na vanhu va tshama lava va nga ta tshama va kha va lunghisa ndhawu ya mitlangu ka ya swikolo swa mfumo.

Vu hlohlotelo lebyi ni vona nga ku vana xikan'we na vantshwa va nga byi endla i ku tlanga mitlangu ya bolo kumbe mitlangu ya milenge leyiwani i mitlangu leyi kotekaka ku hungasa ku tlanga hi mani na mani.

I mitlangu ya ku fana na chess leyiwani i mutlangi wa kahle lowu nga tlanga hi vanhwanyana kumbe vafana vantshwa hinkwavo leswi swi va pfuna na hi miehleketo.

Switsundzuxo leswi ni nga n'wi nyikaka i ku ri a fanele a ti nyiketela na ku tihlayisa na ku titlhogomela.

Va endla swipotso swa ti-tournament leswi u kumaka ku ri loko van'wani va winile va kumaku eprice yo karhi leswi swa va hlohlotelo ku vanhu va nghenelela eka mitlangu hi ndlela ya vona yo seketela mitlangu ya laha mugangeni.

Yi kahle hi ndlela ya kahle yi hatla yi hela na ku munhu a nga dlayi hi xivundza.

Leswiwani swi ta n'wi saleriwa endzhaku ka swin'wani swa yena ku fana na swilo swa yena swa xikolo na ku va a kota ku endla mitlangu yin'wana yi nga ta n'wi pfuna na ku kota ku hungasa na vanhu van'wana.

Wu hungutanekile hikuva loko ndza ha ri ntsongo a ndzi ri na nkarhi wa ku tala wa ku endla swilo swiwani sweswiwani nkarhi wa mina i wu ntsongo ku ku ku na swin'wana ni swi endlaka.

Ndzi endla ntsena loko ndzi tshunxekile hikuva nkarhi wa ntirho a wu hleriwi nkarhi wo tirha wu endla ntirho a hi wona nkarhi wo endla swo tihungasa nkarhi wo tihungasa ndzi endla ntsena loko ndzi tshunxekile.

Ina, i ntiyiso xihoxo xi ta na dyondzo hikuva u kota ku tilulamisela eka nkarhi lowu taka hi ku ya hi swihoxo swa wena leswi u nga swi endla kusukela endzhaku.

Vanhu lava va nga ta ni pfunaka kumbe na vona va nga ta va va ti nyiketerile eka ntlangu lowuwani kumbe eka club yeleyo.

Ina, ndzi vona nga ku nkarhi lowu ndzi wu tirhisaku eka swo tihungasa wu enerile hikuva ndzi suka ndzi va ndzi tshika hi ndzexe hayi hikuva ku nkarhi wu va wu nga enelangi.

I endlakala xa ntlangu wa rugby lexi xa ndzi tsakisa swinene na ku a ni xi twisisa.

I tivhidiyo tivhidiyo ta nyanyula swinene.

Kasi lexi valandzeleri va mina va nga tsakelaka ku xi endla i ntlangu wa bolo bolo ya milenge.

Wun'wani wa le handle lowu ndzi ehleketaka leswaku un'wana na un'wana u fanele a wu ringeta ntokoto wa bolo ya milenge leswiwani hikuva bolo ya milenge yi hlanganisa vanhu va ku tala vo huma ka tindhawu ta ku hambanahambana.

Munhu u fanele a tekela enhlokweni mhaka ya ku tihlayisa miri wa yena hi ku hamba a tiolola hi ku tiolola swi endlaku mirhi wu va na mbuyelo wa vutomi lebyinene eka miri wa yena.

A ndzi ta hlamula hi ndlela yo swi amukela hikuva ni nga tsakela ku tiva swin'wana swo titsakisa leswi a ndzi nga swi tivi nchumu lowuntshwa.

Ndzi tsakela ku endla ntirho wa mina wo tihungasa ndzi ri na vanghana hikuva ntirho lowuwani wu hoxa vanghana hi ti hi ti tsakisa hinkwenu.

U n'wi vona hi bandi leri a nga ta va a ri vekerini ro tsariwa capital letter C evokweni ra yena ra .

I vatlangi va bolo ya milenge ni nga tsaka ku hlangana na vona vatlangi lava va nga duma va tivekaka kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambana kumbe ka la misaveni.

Ntlangu wa ndhuma lowu ni nga wu nga kona ndzi wu tivaka eka tiko ra hina wu nga le kona na le ka tiko ra le handle i ntlangu wa rugby ntlangu ku nga Springboks kusuka eAfrika-Dzonga na New Zealand Land kusuka etiko ra New Zealand va yi vitana The All Blacks.

Pfuna swinene swi va pfuna ku ri va hi dyondzisa na vona va va va na rihanyo ro leha.

Ina, leswi swi na nkoka swinene hi ku u kota ku endla ku vutomi bya wena byi va ku ri lebyinene loko u hambanisa mikarhi wa ku endla swilo swo titsakisa na swilo swa vutihlamuleri.

Khale khale vakokwana a va rhandza ku garingela vatukulu switori swa khale ka vona leswi a va swi endla ngopfu loko va karhi va orhela ndzilo nivusiku xana mitolovelo leyi ya ha ri kona naswona hikwalaho ka yini mitolovelo leyi a ya ha ri kona hikuva na switiko a swa ha ri kona vanhu sweswi va tirhisa makhixini.

A ku ta va kha ku ri nchumu wa ku tlanga khirikete ni wu rhandza swinene.

Xana i yini lexi endlaka leswaku nkarhi wo tihungasa wu va lowu hlawulekeke kumbe lowu nga rivalekiki i ku va ku ri i nkarhi lowu u hlanganaka u tsakaka u rivala swo tala swa vutomi na swiphiqo.